I-debit card likarada elirhelebha bonyana ukwazi ukuthenga izinto ngemali onayo ekaradeni. Ulisebenzisa lokha nawuthenga izinto eentolo ngaphandle kwesikolodo, uthenge ngekarada leli ngaphandle kokobana usebenzise imali oyiphetheko esandleni nofana ama- cards asetjenziswako. Yeke i-debit card likarada leli elisetjenziswa bonyana ligcine imali, akusilo ikarada lesikolodo kepha yikarada lokobona likurhelebhe ekutheni ugcine imali kilo, ukwazi bonya uyoyisebenzisa eentolo idoseke lula, kube lula bonyana nawuyisebenzisako usebenzisa lona ukuthenga.

Kubalulekile bonyana umuntu avule i-akhawundi yebulugelo lemali, ukuze abe nalapha abulungela khona imali nofana lapha agcina khona imalakhe iphephile. Ibulungelo lemali liyakwazi ukukusiza bona ubeke imali yakho lapho ivikeleke, uyakwazi bonyana uwongwe imali phezu kwe-akhawundi yakho yebulugelo.

Imaliboleko yokufunda yimali enikelwa abafundi bona bakwazi ukufunda emanyuvesi, bakwazi ukuqhubekisa imfundo zabo. Yimali ebolekwako yabafundi yokobana ibarhelebhe eemfundweni zabo, bakwazi ukuqhubeka nefundo ukubhadela iinkolodo eziba khona ekufundeni kwabo kuleso, kuleyo yunivesithi ikwazi bona ibhadele zoke iindleko eziba khona, ibarhelebhe baze bafunde baqede. Ibizwa ngemali yabafundi yokubolekwa.

Okufanele umuntu akwazi nge-balloon payment kukobana uvunyelwe bona ungabhadela kancanikancani ngenyanga, bese kuthi lapha phezu kwesivumelano lesi sokubhadala, sekufika khona lapha ekugcineni kufuze bonyana ubhadele imali ekulu ekupheleni kwesivumelano leso. Loko kutjho ukuthi njengoba uthenge imodere uyakwazi bonyana uyibhadele kancanikancani ngeenyanga, kuze kufike kuze kufike lapha ubekelwe khona bona kufanele ubhadele kuze kufike lapho, kodwana kuthi nakufika lapho kufanele ubhadale imali kazi ekulu.

Into engingayenza phakathi kweenkulumo ezinengi ezingahlaliselani kuhle ezibanga bona abantu bangalwa. Ngingeza nesisombululo sokobana umuntu ngamunye ngamunye aphiwe ithuba lokobana aveze wakhe umbono, ukukhandela bona kungabi nokudoselana komoya kungabi nokulwa okuba khona, ngombana lokha nenirarajenako, nanilwako, neniphikisanako imibono ayizwakali kuhle begodu anikwazi ukutholisisa kobana omunye uthini, ngombana nikhuluma ngesikhathi esisodwa. Icazululo nofana ukurarulula umraro lo kungaba kukobana kufanele kukhulume munye ngesikhathi sinye, alalelwe ezwe umbono wakhe uthini bese kungaba kungalandela omunye sivezelane imibono ngokwahlukana kwethu, ukuze siphume nesisombululo ekungiso ngaphandle kokobana sibe nokudosiselana kwemimoya.

Nawusebenzisa i-balloon payment kufanele bonyana qobe yinyanga, kuba nemali obekelwa yona bonyana kufanele uyibhadale inyanga nenyanga. Bese kuthi lapha sekufika khona emaphethelweni wesivumelwano sokubhadala kufanele bona uyibhadale yoke imali leyo ngokupheleleko, ayisafanani neenyanga ezidlulileko ebewuyibhadala inani lakhona alifani, liba ngaphezulunyana kule ebewuyibhadala encanyana qobe yinyanga.

Iintokfela zisiza khulu imiphakathi, ngombana uyakwazi bonyana uwonge imali ezokwazi bonyana ikusize nawuyidingako. Akhe sithi isibonelo lokha nawuzelwa mnyanya kuba lula khulu nawu nesitokfela, ngombana sewuyazi bonyana unesekelo onalo eqadi, ngombana usuke utjale imali, imali leyo seyisuka iza ngakuwe-ke ezokurhelebha kuzo zonke izinto ese uzozifuna nofana ozokwazi bonyana uzithole ukuze umnyanya ube yipumelelo. Ngakho-ke iintokfela zisiza khulu emphakathini ziba yinto encono abantu abayikwazi ukuthi bayithembe, ngombana kuba nabantu ababathembako, abasondelene nabo ebasiza ukuthi bawonge khona imali. Bese kuthi lapha bayadinga khona khulu bakwazi ukunikelana, iyahluka-ke isuka komunye iya njalonjalo ayihlali emntwini oyodwa iyajikeleza.

Kufuze bona umuntu loyo abonise incwadi yesikolo lapha awamukeleke khona bona uzokufunda khona. Abonise incwadi yakhe i-ID, abonise nenani lomndeni bonyana umndeni awurholi ukuze ufikelele kunenani leli elibekwako bona awukwazi ukuboleka imali ngaphezu kwenani elingaka ubonise bona awukwazi bona ungazibhadalela, kufuze bona kube ne-ID, kube nencwadi yeskolo leso ayakiso, kube nomazisi wababelethi bakhe.

Kuqakathekile bonyana uwonge imali elingeneko lokha nawuzokuya kwelinye ilizwe ngombana usuke ubeka imali yokobana uye ngakwelinye ilizwe, lokobana uyazithabisa nofana uya ngemisebenzi. Kuqakathekile bonyana ube nemali lokha nakuzakwenzeka bonyana kube neentjhijilo eziba khona ukwazi bonyana ube nemali ongakwazi bona uyisebenzise.

Into evamise bonyana iqeda imali khulu kusuke kuziinkhwelo ozabe uzisebenzisa ukusuka kwendawo enye ukuya kwenye. Okhunye kukobana yimadlana ozobe uyidinga bonyana uthenge ukudla ozokudla, lokha nawukhambako njengombana ukudla kubiza kangaka eendaweni ezinye ziphinde zihlukahlukene.

Kufanele bonyana ahlele ikhambo lakhe, lokha nakazokukhamba. Ahlele zoke izinto azozidinga nofana azozisebenzisa lokha nakakhambako, awonge imali elungeleko bonyana akwazi bonyana awonge izinto lezi zoke azabe azigidinga ngaleso sikhathi nakathatha ikhambo.

Ngisebenzisa ikambiso yokobana ngonge imali ngebhanga ukuze bonyana ngingakwazi ukuyisebenzisa nofana ngiyone lokha nangizokuba nekhambo elide. Ngiyahlela ilanga lami nakho koke ngizokwenza ngalelo langa lokha nangizokukhamba, ukuze koke kuhlaliseke ngendlela ekungiyo.

Lokha nawufuna bonyana, ukhambe nofana uthatha ikhambo lokuya ngaphetjheya. Kufuze bonyana uqalisise nofana ufunisise ngeranda lakhona bonyana izinto zakhona zihleleke njani, ngombana iranda langapha ngekhaya liyatjhuguluka. Liyaphezulu liyaphasi, ngakho kungaba mraro omkhulu bonyana ukhambe ungakaqalisisi nofana ungakatjhejisisi lapho uyakhona ngombana uzofumaniseka bona kwelinye ilizwe izinto ziphezulu khulu kunala ubuya khona.

Amaranda ahlukene ngokuya kwamazwe ngokuhlukana kwawo. Kwelinye ilizwe uthola imali yakhona isenanini eliphezulu, kwamanye isenanini eliphasi. Kuyenzeka-ke bonyana nawusuke phezu kelizwe lapha enarheni lapha inani lakhona liphasi. Uthi uya kwelinye uthole inani lakhona liphezulu. Ngakho ngiyo into ebangela bonyana athole iinthoro zakhe zizincani nakaya elizweni elinye.

Umuntu nakaba nekhambo elide nofana ikhambo lakude eenarheni ezinye. Kufuze bonyana atjhejisise nofana ayokufunisisa ulwazi kuma-inthanethi, azi bonyana inani le lapha ayokulala khona libiza malini neemphaphamtjhini bona zibiza malini. Ukuze akwazi bona awonge imali epheleleko nezokwazi ukuthi ikwazi ukwanela zoke izidingo zakhe zalelo langa nofana zalelo holideyi azabe akilo.

Kufuze bonyana abantu abathanda ukukhamba nofana ukuthatha amakhambo, lokha nabazokuthenga amathikithi bawathenge lapha kuthengiswa khona. Lapha kwaziwa khona bonyana athengiswa khona lawo amathikithi. Ukubalekela bonyana bawathenge ku-inthanethi ngombana lokho kungenza bonyana iinlelesi zikwazi bona zidlale ngabo nofana zibalelese.

Kufuze bonyana basebenzise indlela yokubula imali yangaphetjheya esiyisebenzisako nasi ngapha, nesibala amaranda.

Kubalulekile bonyana uhlele imali yakho kusese nesikhathi lokha nawuzakuba nekhamba elide, ukubalekela bonyana kube nalapha wenza khona amaphutha. Kufuze bonyana yoke imali yakho uyihlele ngefanelo kusese nesikhathi. Ukuze bonyana lokha nasele ukhambile ungabi nomraro oqalana nawo lapha ukhona.

Baba nobudisi bokobana bakwazi ukutjhugululela imali yabo kweyamanye amazwe. Njengombana kunga ingafanani neranda langekhayapha. Abakwazi bonyana babale bayise ngemanye emazweni amanye.

Amaranda angeze awfana nakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa kukobana amanye amazwe uthola bonyana kunomnotho ophezulu bese amanye amazwe abadosa emhlweni. Lokho kwenza bonyana amaranda wakhona angafani amanye abe phezulu amanye abe phasi khulu.

Iye, ukatelelekile bonyana azi iimbalo akwazi ukubala imali imali yakhe lokha nakafika kwamanye amazwe ngombana lokhu kuzomlethela umraro njengombana kungasetjenziswa amaranda afanako kwamanye amazwe.

Kubalulekile bonyana lokha nawuzokukhamba uye kelinye ilizwe, bona wonge imali eyaneleko yokobana izokwazi ukuthi ihlale nawe isikhathi eside. Uzokwazi ukuthi ubhadele zoke izinto ozidingako, phezu kwekhambo lakho, ube nemali eyaneleko yokudla, yeenkhwelo, kanye nalapha uzokuhlala khona.

Kubalulekile lokha nawunekhambo bona wonge imali eyaneleko, ukuze ube nekhambo lakho elihle, lokha nawuya eenarheni ezinye. Kufuze bonyana uwonge imali yokobana uzokuthenga ngayo ukudla, yendawo lapho uzokuhlala khona, neyeenkhwelo ozozisebenzisa lokha nawusuka endaweni yinye uya kwenye.

Kufuze bonyana ahlele imali yakhe kuhle, nakulokho afuna ukuyisebenzisela khona. Atlole phasi zoke izinto afuna ukuzenza ngemalakhe ukuze angabi nokona khulu, athenge ezinye zezinto angazidingiko, ne angazibhalanga phasi bonyana ziyafuneka.

Mina lokha nangizokuba nekhambo, ikambiso engiyisebenzisako ngisebenzisa i-budget, ukuze ngihlele izimali zami ngendlela efaneleko. Ngibeke imali engizoyisebenzisa lokha nangikhambako.

Umuntu nakavakatjhela iindawo zangaphetjheya, kufuze afunisise ngeranda lakhona, nofana ngemali yakhona, ngombana imali yangapha ngenarheni yekhethu, ayifanani nemali yangale eenarheni ezinye. Kuyenzeka kuthi uthole bonyana usenarheni yekhethu lapha, iranda libe liphakame khulu, kuthi nawuya keenye inarha iranda libe phasi, lokho kwenziwa bonyana iranda liyehla begodu liphinde likhuphuke.

Lokha nawuya kelinye ilizwe elifana ne-Amerika, iranda lakhona linyuke khulu, ngakho-ke iranda lenarha yethu liphasi khulu. Lithi lingafika nge-Amerika kubonakale ngasuthi uphethe imali encani khulu, ngombana iranda lakhona lisezingeni eliphezulu.

Umuntu nakanekhambo elide eliya eendaweni ezinye, lapha nakazokusebenzisa iindawo ezifana namahotela, iimphaphamtjhini, kufuze bonyana ayenze irhubhululo elikhombisako bonyana, lapha ayokulala khona kubiza malini, neemphaphamtjhini bona zibiza malini, ukuze akwazi bonyana awonge imali elingeneko.

Kufuze bonyana lokha nawuthenga amathikithi, kungaba ngewesiphaphamtjhini nofana webhesi, utjheje lapho uwathenga khona, ngombana kunehlelo eliqalise bonyana lithengisa amathikithi. Kufuze ubone ukuthi lapho kurejistariwe na, ukuze ukghone ukuthenga amathikithi khona, bonyana lisemthethweni na, ngaphambi kobana uthumele imali uthenge.

Kufuze bonyana bakhambe nomaliledinini, umaliledinini uyakwazi bonyana ukurhelebhe lokha nawufuna ukubala imali, kodwana into ekhamba phambili kukobana kufuze bakwazi bonyana imali bayibala njani, imali yangale kezinye iindawo.

Ukhandele ukutlhayela kwemali, kezinye zezinto zekhabo lakho ozoziberegisa, lokha nawukhambako.

Babethwa kukobana bangakwazi ukutjhugululela imali yenarheni yekhabo kelinye ilizwe, ngombana kunendlela ekwenziwa ngayo bonyana ukuze uthole inani leendaweni ezinye.

Lokho kwenziwa kukobana iminotho yeenarha ngokwahlukana kwazo ayifani, uthola bonyana umnotho we-Britain uphezulu khulu kunomnotho weSewula Afrika, ngakho-ke iimponde zakhona angeze zafana.

Iye, umuntu onekhabo eliyangaphandle eenarheni ezinye, kufanelekile bonyana azi iimbalo zeemali, akwazi bonyana abale imalakhe, ukukhandela bonyana adlelezelwe eenarheni ezinye.

Kufuze bonyana ungene kumaliledinini urhubhulule, ngeemali ngokwahlukana kwazo zeenarha ezithileko, ukwazi nokobana uzithjugululele enarheni yekhenu.

Iye, kuyakghonakala bonyana uhlele imali yakho, yethikithi, ozolisebenzisa leenkhwelo.

Iye, kufanele ayibikele, ukuze abe nokurhelebheka lokha, nabatjhugululela imali yakhe, kweyeponde lalapha ayakhona.

Kuncono lokha nawuphatha imali, eyekarada , ngombana lokha nawuphatha imali khetjhi, kungenzeka izinto ezinengi, wenza bonyana ilahleke lula, nokobana ubulelesi benzeke lula kuwe.

Kufuze bonyana aye ebhanga le ayisebenzisako, akhambe ayokufunisisa imiyalelo nakho koke okusebenzisana nebhanga, abuze khona bonyana basebenza njani, lokha umuntu nakaphumako aya eenarheni ezinye.